Umsebenzi wokuzilibazisa msebenzi wokukulumaga ngombana nguwo ongenza bonyana ngizithabulule.

Ngathaba khulu lokha nangihlangana nabangani bami siyokuzithabisa nokudlala ibholo erarhwako.

Ngitlhoga bona ngibe nezambatho zokudlala.

Ngikwenza nabanye abantu abatlhogekako lokho kungenza bona ngiziphi amandla ngiziphe nethabo nangihlangana nabo.

Ngithanda ukwenza ngesikhathi samadina ngombana suke ilanga lipholile.

Ngifunde ibholo leenyawo begodu lingenza bona ngithabululeke emzimbeni.

Iye, ngiyavuma kuqakathekile ngombana ngikwazi nokufunda okunengi ngokurarhwa kwebholo leenyawo.

Ngazizwa bona kubanzima khulu kodwana ekukhambeni kwesikhathi ngabona kulula khulu kimi ngakuthabela khulu lokho.

Ngiyavuma ujwayelekile ngombana abantu besele bazi bona ngingumuntu wokuzilibazisa.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu ngomsebenzi wami wokulibazisa.

umsebenzi wokuzilibazisa okufana nomvumo ngombana umvumo nguwo oletha ukuthi ungacabangi izinto ezinengi nasele uvuma.

Abangani bami benza imisebenzi yokuzilibazisa ukupenda nofana ukudweba.

Uyatjhuguluka imisebenzi yokuzilibalisa ngombana angeze ngahlala ngenza umsebenzi wokuzilibazisa owodwa ngekhetha imisebenzi eminengi khulu.

Lokha nangigijima khulu ngikho okungithabisa khulu.

Ubudisi bakhona ukuthi ngithome phasi ngibafundise ukuthi kusetjenzwa njani.

Iye, ngingakuthabela lokho khulu ngombana nakungangingenisela imali kungenza ipilo yami itjhuguluke.

Ngifunde ukwazi ukurarha ibholo leenyawo.

Ngingazizwa ngidane khulu begodu ngingahlala ngidanile.

Umsebenzi wokuzilibazisa odume khulu ukudlala kwabantu kwamafilimi.

Awa, akusilo iqiniso umsebenzi wokuzilibazisa ukwenza bona uzithabulule begodu uzinikele isikhathi sokuthi ujabulile.

Iinsetjenziswa engizitlhogako ukuthi ngibe nezambatho zokudlala ibholo erarhwako begodu ngibe nebholo lokudlala.

Umsebenzi wokuthatha abantu iinthombe ngombana msebenzi omuhle khulu ekufana nokuthi umuntu nofana abantu nabayenza umnyanya nofana umtjhado uyakwazi ukuthatha isithombe ubatjhude ngaso.

Isiza ngokuthi ibe nabavumi abadumileko.

Kungaba nomthelela omumbi khulu ngombana abosomarhwebo bangaba phasi khulu.

Umthelela omuhle lokha nakuzokutholakala bona bayazwana begodu bazwana ngeenkulumo zabo.

Bavula ngokuthi bawine bathole ibhigiri.

Imakhiwo eyakhiwako kwakhwa iintediyamu ezinengi.

Zathoma ngokwakha i-stadium esikhulu khulu.

Bawuthuthukisa ngokuthi kube neenthuthi ezinengi khulu ephasini.

Ifundo kukuthi ukuberega nzima ukuze uphumelele la ufuna ukuya khona.

Ingoma ebeyivunywa ngesikhathi semidlalo esikolweni, besithanda ukuthi, sibatjelile bathi sibancani, nathi sibakhulu.

Yingoma ethi, zizojiki izinto, thula mntwana, wenu ukhalelani, thula mntwana.

Iye, mdlalo wokuphoselana ngebholo.

Awa, akukafuze bavalelwe ngaphandle kwezemidlalo, ngombana kufanele bajwayele amakhulu basese bancani.

Iye, ilungile nayidlalwa eentradeni nemakhaya kwaphela.

Iye, neendabuko kufuze itlolwe phasi.

Imidlalo wendabuko, yimidlalo ehlukahlukeneko.

Kuqakatheke ukuthi, woke umuntu azi imidlalo yendabuko, nomunye nomunye azi bonyana iqakatheke njani kuye.

Imidlalo yendabuko edlalwa ngekhaya yisiNdebele, neSepedi.

Ihlanganisa ngokuthi, nomunye nomunye azi indabuko, yokuthi ubani ubuyaphi begodu ngubani.

Ilutjha lifunda ngokuqakatheka ngendabulo yabantu abanye.

Kufundisa ukuthi sazi indabuko, yomunye nomunye umuntu.

Indabuko ihluke ngokuthi, ngiyo beyimnandi khulu, yanamhlanjesi ayisekho mnandi.

Iye, ngiyavuma, ngombana indabuko yethu, isuke ingafani, begodi nokuzimisela kwethu kungafani.

Imidlalo yendabuko, ikusiza ngokuthi uzithabulule komzimba.

Indima edlalwa babantu abadala, ekufundiseni ilutjha, ukuziphatha, nokuzihlonipha.

Indabuko yokugwala, nendabuko yokudlala ngemanzini.

Aphezulu khulu, ngombana uzobathola, bakhambe yozithabisa.

Iye, u-Oscar Pistorius, wendabuko engimaziyo.

Iye, umrabaraba neminye ifanele abantu bekadeni, abantu banje, abasayingeni leyo.

Ngicabanga bona abantu banje, abasana ndaba nezemidlalo, indaba ebabhizi ngayo bofunjathwako.

Iye, kubangelwa kutlhayelwa kweemali, ngombana abantu abanengi bayazithanda zemidlalo.

Iye, lokho kubanomthelela omumbi, ngombana abantu bagcine balimele, ingako abantu bahlala bayigegeda imidlalo le.

Umdlalo wesintu obengiyikutani kiwo, yintambo.

Amakhosi ngiwo ekumele athuthukiso kwemidlalo yendabuko, emiphakathini yethu.

Umuntu ekumele abeke umthetho, amakhosi wendabuko.

Ngingathanda bona ngakhiwe e-Switzerland.

Lokho kwenziwa kuhlayela kwelwazi.

Iye, ephathisa iinhloni, ngombana imidlalo le, yasimanjemanje ayifani naleya yakade.

Iye, kungaphula umthetho wesiko, ngombana abanengi suke bangazithatheli ehloko.

Awa, suke uzitjela bona, sewukhulile.

Iye, ngingakhamba ngiyowabukela, ngombana soke kudlalwa, imidlalo emikhulu.

Lokho kuyangokuthi uyakuthabele ukwenza njalo na, mhlapha-nje, kungasusa isizungu.

Umsebenzi wokuzilibazisa, kulokha uthanda ukwenza into ethileko.

Umsebenzi engiwuthandako, ukugwala, nokucula umvumo.

Ngawuthoma emnyakeni emithathu edlulileko, ngombana nguwo ongenza bonyana ngizithabulule, begodu ngikhipheke, ukubhoreka.

Kuqakatheke ngokuthi, uyakghona nokuzithabulula.

Umsebenzi wokuzilibazisa, wenza bona uhlale uthabe khulu.

Umsebenzi omutjha wokuzilibazisa, engingawuthanda ukuwulinga, umdlalo womvumo.